Nenze impazamo mna andiyi eRhawutini ndiya eGqeberha, kwaye kufuneka ndibeseGqeberha ngale njikalanga yanamhlanje. Ndicela niyilungise le ngxaki.

Imibutho yeeteksi yenza ubomi bube nzima kubakhweli beeteksi, ngoba abafuni ukumamela izikhalazo zabantu abakhwela iiteksi.

Xa ndikhwele iteksi neprem yomntwana kuye kuthiwe mandiyibhatalele iprem, ngoba ithatha esayo isitulo apha eteksini.

Ndingatya ukutya okungenamafutha ukuze ndingazudinwa endleleni kwaye ndifune ukulala.

Hayi ayihambelani ngoba basebenza nzima kodwa babhatalwa kancinci.

Into endinokuyenza ndingamamela izikhalazo zabantu abakhwela iiteksi zethu.

Ewe ndingamnceda ndimbhatalele eteksini ngoba ndimqhelile kwaye sikhwela rhoqo kwiteksi eyi-one. Ndiyayazi ukuba ngomso uzandibhatala imali yam.

Ndandiyothenga itikiti lam lebhasi kwaye ndabe ndingenayo imali eyoneleyo ukuba mandikhwele iteksi, kwanyanzeleka ukuba mandihambe ngeenyawo nangona kukude kwaye kwakutshisa kakhulu.

Hayi ayikho into endinoyenza, ngoba umntu weteksi kufuneka ibe nguye oyixazululayo le ngxaki, hayi mna.

Ngoluvo lwam imibutho yeeteksi ibenza nzima ubomi babaqhubi beeteksi, ngoba banyanzeliswa ukuba basebenze iiyure ezininzi bengaphumli.

Urhulumente kufuneka aqashe abantu abazokujonga kwiindlela ezihamba abantu abahamba ngeenyawo ubusuku nemini.

Into emnandi ngalo msebenzi kukuba ndiye ndibone amazwe namazwe neendawo ngeendawo.

Ubungozi obukhoyo kukuba kuye kugcwale kwaye loo nto yenza ukuba iteksi isindwe ngabantu. Loo nto yenza ukuba ibhulukuqe.

Into endiyibonayo ebangela ukuba kubekho uxinano kwemoto endleleni kungokuba wonke umntu unemoto yakhe. Loo nto yenza ukuba kuxinane endleleni.

Loo nto ingandihlalisa kakubi kule moto ngoba iyanuka, kodwa andiqondi ukuba ikhona into endinoyenza kuba andifuni azive ingathi ndizenza ngcono kunaye.

Andiyazi ukuba unobangela wale nto uyenzayo. Sonke sibhatele kule bhasi, ngoku kutheni uzosinukisela ngomsuzo wakho? Masihloniphaneni singabakhweli bebhasi.

Ndicinga ukuba licebo elikrelekrele eli, kwaye lizokwenza umnakwethu akwazi ukubeka imali yakhe.

Ungenelelo lokusebenzisa inqwelomoya xa usiya kwindawo ekude kukuba ufika ngexesha apho ufuna ukuya khona kwaye awufiki udiniwe.

Mhlobo wam, ayikho into onokuyenza ngemali ebhatalwayo kwi-toll gates. Khumbula kaloku xa ubhatala kwi-toll gates ubhatalela ukuba nemoto.

Mhlobo wam, izizathu zokuba ndingoyiki ukusebenzisa inqwelomoya, isizathu sokuqala, ufika ngexesha apho uya khona. Isizathu sesibini kukuba kwinqwelomoya sifumana ukutya kwasimahla. Isizathu sesithathu, kwinqwelomoya wonke umntu uyahloniphana.

Ayikho into endinoyenza ngoba abaqhubi beeteksi abafuni kuxelelwa nto, kwaye angandehlisa esithubeni ukuba ndiyamxelela.

Njengomqhubi ukuba ndiziva ndidiniwe ndingaxelela abakhweli ukuba ndicela ukulala into engangeyure, ngoba ndiyozela kwaye andifuni ukwenza ingozi endleleni.

Into endinokuyenza kukulinda enye ibhasi, ngoba andifuni kwenzeke ingozi kuba ibhasi igcwele.

Sisi wam, ndibona ingathi wenze impazamo ingaphantsi le mali kunalena ebendiyilindele, ndicela uyibalisise kakuhle.

Umntu omdala akazukwazi ukumelana nesantya seteksi. Khumbula kaloku ukuba abaqhubi beeteksi basoloko beleqa ezindleleni.

Into abaqhubi abanokuyenza kukuba bamamele izikhalazo zabantu abakhwele iteksi.

Into endinoyenza ndingaphuma kuloo teksi, ndihambe ndiyohlukanisa imali yam.

Umahluko phakathi kweendlela zasezilalini neendlela zasedolophini kukuba iindlela zasezilalini zinamagingxigingxi kwaye iiteksi ezininzi azikwazi ungena ezilalini ukuba kuyanetha. Kodwa zona iindlela zasezidolophini azinawo amagingxigingxi kwaye zenziwe kakuhle, iimoto ezininzi ziyakwazi uhamba noba kuyanetha.